Hawu, le mali ingabe sikhule kangaka, eyi, nengakulindele-ke lokhu, ngabe badlala ngami la, manje kmele nginikele khona ebhange ngiyobheka ukuthi ngabe iqiniso yini, hheyi, ngabe iy'ndaba ezinhle phela uma kungathiwa lento yenzeka ngempela, eyi, bengalindele ukuthi ingakhula kanje.

Ngokwami ukucabanga abayivezi yonke into njengoba injalo, khona bayakutshela kodwa okunye bakuthi nje halamuzi abakutsheli konke njengoba kunjalo bakutshela lokhu. Wena okusho uthi uma ukubuka, hhayi, ubone engase kuhambelana nawe. Bese kuthi lokhu okunye okwelinye isayidi abagxili kukho bathi nje kukho kancane halamuzi bashaye ngaphezulu bedlule.

Akumele kutholakale kuwo wonke umuntu, kumele kutholakale ngokwezinga umuntu ahola ngalo noma ngokwezinga le mali anayo. Ngoba uma kuthiwa akubhekwa lokhu, umuntu uyanikwa nje ngokulinganayo nongafanele enikwe enkulu egcine eseyithola, lokho okudala iy'nkinga ey'ningi, ngoba abanye bagcina sebengene ezikweletini abangazi ukuthi bazozikhokha kanjani ngenxa yokuthi eseze ngaphezu kwalokhu abakwazi ukukwenza bona ngenyanga noma ngaleso sikhathi.

Esikhathini samanje izinto sezabiza kanti nemali, eyi, aysatholakali kalula. Ngakho-ke ngike ngibheke izinkokhelo okuyizona ey'phansi la ngizokwazi khona ukuthi ngikhokhe amanani aphansi bese ngiyabheka-ke nokuthi isebenziseka kalula kanjani kanye nokuphepha ukuthi ingabe ezokuphepha ziqinile yini, ngingakwazi ukuthi ngiyisebenzise kodwa ngibe ngiphephile lapho omunye umuntu engakwazi khona ukwenza ukuganga noma ubugebengu.

Yabona nje indaba yemishwalense iyabheda nje aysile abathembekile laba bantu. Befike bethembise into mase kumele bayenze abasay'fezi iy'thembiso zabo. Manje thina sokwenzenjani-ke manje? Ngoba bona bayayithola inyanga nenyanga mase kuyibo-ke manje esekumele likhiphe njengoba phela ngokuthembisa kwabo, abasayikhiphi manje imali manje thina senzenjani? Sifihle kanjani umuntu? Abantu. Iy'gebengu nje, kumele y'valwe zonke lezi zinto ngoba manje bayasiqola.

Mina ngikholelwa ukuthi umuntu ngoba kwathiwa unelungelo, nakhona-ke, nasezinqumweni zey'mali zakhe kumele lisetshenziswe lelo lungelo ukuthi ekwazi ukuy'thathela iy'nqumo zakhe ukuze kusasa engasakhali ngomunye umuntu.

Ukubheka izinkokhelo eziphansi ukuze umuntu angagcini esekhokha imali enkulu manje engaphezulu. Bese-ke kuba ukuthi ifinyeleleka kalula yini lapho? Nalokhu kubalulekile. Futhi ubheke ukuthi ngabe kula yini ukuthi uyisebenzise lento ngeke ikuxake kwesinye isikhathi nokuphepha ukuthi iphephe kangakanani ukuthi ungayisebenzisa, ukuze nezigebengu zingakwazi ukufinyelela kalula ey'ntweni zakho.

Ngicabanga ukuthi le akhawunti ngoba ivulwe ngokuhlanganyelwa, nakhona kuzomele laphana ebhange phansi kubhalwe ukuthi umuntu akakwazi ukufika eyedwa ezokhipha imali. Uma kuwukuthi kuzonakhuzeni, kuzokhishwa imali ngaphakathi, kumele bebe babili sihambe sibe babili sifike sisayine sobabili, ukuze kubonakale ukuthi cha, abukho ubugebengu okwenzakalayo. Le nto eyenziwayo yenziwa ngokusemthethweni kuvunyelwene.

Injongo yalokhu ngibona ukuthi, ukuthi kunezimo ezivele zifike ungay'lindele, ungakaze, ungay'hlelanga. Lezo zimo uthole ukuthi ziyafika ngaleso sikhathi imali ayikho onayo, noma ikhona ayanele ukuthi yenele leyo nto leyo. Sekumele-ke manje uhambe-ke uyofuna usizo kulaba abalukhiphayo. Cabanga ukuthi kubekelwe zona le zinto ey'kanjani, hhayi nje ukuthi kubekelwe nje.

Khona, khona kuba nezinselelo ezinkulu kakhulu, ngoba manje uma ungekho eduze nendawo inalezi y'nsiza uthole ukuthi hlampe ugesi noma i-inthanethi ayitholakali kalula, noma ama-ATM awekho eduze sekumele uhambe ibanga elide ukuze kufinyelele la kunosizo khona.